Va suka vanhu va va va tsakini hi ku loko vanhu va vuye hi le ntshaveni ku va ku ri na swilo leswi va va ka va swi dyondzini kumbe va va va suka se va yimbile, ku va ku yimba swi vula swa ku na health ya wena kumbe ku vabya swi ta va swi ri kule na wena mara ntsena na wena loko u tihlayisa. Loko ku za va va va tsaka va vona ku a hi vo tala va vuyaka hi le ntshaveni va va ka va ha ri kahle, van'wana va vuya va dyondze swa kahle van'wana va vuya va nga dyondzanga swa kahle and van'wana va vuya van'wana va va va nga va vuya va nga ha hanyi van'wana va va va hanya, se swa tsakisa ngopfu loko wa wena n'wana a vuya a ha ri kahle a helelile a va a dyondze xo karhi lexi a nga ta fika a swi endla na loko a fika la kaya leswi a nga ta va a swi dyondzile a swi practice-a swi endla siku rin'wana na rin'wana.

Lexi ni nga ta n'wi vutisa xona i ku hi va loko hi va hi hlangana ro sungula loko ku ri ku ka mucatu wolowo ni te na vana kumbe ka ka muti walowo ni te na vana ni ta n'wi vutisa ku wa ni rhandza ene ku rhnadza ka mehe i fane a rhandza na vana lava ni nga na voho ni nga ta na vona hi le mucatwini un'wanyana kumbe hi la ni taka hi kona ni nga ta na vona. U ta swi kota ku hi hlayisa siku rin'wana na rin'wana, u ta swi kota ku mina na yehe hi nga lwi hi hlayisana, hi hloniphana, ni hlonipha na vatswari va yena na yena a hlonipha na vatswari va mina. Hi lexi ni nga ta n'wi vutisa xo xa ku sungula hi ku ku vulavula a mucatwini i swa nkoka ngopfu u suka u swi tiva ku munhu swilo leswi a swi vulavulaka i swilo leswi a nga ta swi kota na ku swi endla.

A swivangelo leswikulu no u nga swi tirhisa ku tikuma u rhurha Afrika-Dzonga i ku kala ka mintirho, ti tele tindhawu leti ti nga na mintirho handle ka le Afrika-Dzonga na vuhlayiseki bya swigevenga byi tlakuke ngopfu la Afrika-Dzonga na swikolo, tiyunivhesiti to tala ti nga le handle ta kota ku dyondzisa vanhu mahala, la South Africa loko u fane u dyondzo u fane endla bursary leyi u faneleke u yi hakela loko u hete ku dyondza.

A mhaka yo pfalela vanhu va xisati hi mhaka ya rimbewu emintirhweni ni twa ku ri mhaka leyi ka ka leyi ka ka yi nga ri kahle leyi yi nga na xihlawuhlawu hi ku loko mo va mi ri vanhu mi tshama endlwini ku va ku ri na munhu wa xinuna na va ntlhanu va xisati lowu a tirhaka a nghenisaka mali endlwini u titwa a ri na ntikelo lowukulu hi ku hi ye a nghenisaka mali endlwini, lava van'wana va xisati va lo tshama endlwini se swi ta va kahle loko la mintirhweni ku nga vi na xihlawuhlawu, a ntirho lowu tirhaka hi n'wansati ku va ntirho lowu ni wa xinuna a va ka a wu tirhaka.

Ni nga tsakela ku tikuma ni ye tindhawu ta ku fana na vo Cape Town hikuva i nkarhi wa ximumu ka hisa, vanhu hinkwavo na vona va tsakile na mimiti na na mimiti ya vona kumbe na ti na vana va vona na vavasati va vona hi ya hi ya bukuta swin'we elwandle hi tsaka hi fana na vanhu van'wanyana. Cape Town yi ni tsakisa hi lero ku va a lwandle i ri kulu, ka hisa, vanhu ri hlwela no pela, vanhu hinkwavo va rhandza ku ya kona hi ku i ndhawu leyinene yo saseka.

A tindlela tin'wana leto sweka a ti tirhisiwa khale ka ka ndhavuko wa hina i ku sweka hi ndzilo na namuntlha a a ndlela leyi ya ha tirhiswa ku sweka hi ndzilo hikuva loko u sweka hi ndzilo swi save ngopfu a wu tirhisi gezi ku laveka tihunyi na mimencisi na ndhawu leyi u nga ta va u tshivela ka yona u kota ku sweka swilo swa wena swi wupfa ene ndzilo u endla ku loku u sweka u hatla ene u va u save-ile a ku na ku heta ka gezi u va u tirhise ndzilo na tihunyi ta wena .

wa ka hina wo tshuka wu ni hlelela vukati ni nge swi pfumeli hi ku ni ni tshemba ku loko munhu a suka a ya nghena vukatini kumbe mucatwini i fane a ya nghena la a swi tivaka ku i ta tsaka kona minkarhini hinkwayo, i ta kuma ku hloniphiwa, i tiva muti lowu a faneke a ya ka wona hi ra mundzuku, i ti va ku munhu loyi a nga ta va a ri ka yena wa n'wi rhandza, u ta n'wi hlayisa, u ta n'wi seketela hi minkarhi hinkwayo. Se loko va ku hlelela a vukati kumbe mucato u suka u nga swi tivi ku la u yaka kona ku njhani, lava yaka u ya tshama na vo na vona va njhani u suka u nga tivi nchumu hi vona, so me a ni nge pfumeli ni nge yimi na swona ni nge swi amukeli.

A swiambalo swa ndhavuko swi cince hi ndlela leyi, a vana va masikwana lama kumbe vantshwa a va ha swi koti ku mbala va vona nga ri a swimbalo leswi a swi mbariwa khale swa ndhavuko a swi kahle a swi sasekanga ngopfu va tsakisa hi loko va timbalela leswi swi nga swa vo, ku ve hi ku a ndhavuko wun'wana na wun'wana kumbe ndhavuko wa hina wu sasekile. Na mambalelo na ti na ti-colour leti nga ta kona ti sasekile la mirini loko vo swi mbala va swi embrace-a va ta vona ku a ndhavuko lowu va nga le ka wona wu sasekile .

Nkhuvulo emugangeni wa ka hina wu vula ku loko ku khuvula ka munhu kusuka va ku nghenisa ematini u pfumela swona ku Xikwembu i hosi, u fane u huma u ri munhu lomuntshwa, munhu loyi a nga ta va a ri na ku hlonipha, ku tshembeka na ku endla swin'wana na swin'wana leswi swi kombeliwaka ku a swi endla. I nkhuvulo lowu nga kona emugangeni wa hina.

Tshama etikweni leri ri nga ni kumbe emugangeni lowu ku nga na vanhu vo hambanahambana swi endla swa ni tsakisa swi endla u kota ku dyondza a minxaka ya vanhu u kota na ku twisisa ku va hanyisa ku yini, swi ni tsakisa ngopfu hi ku na vo vo tala vanhu lava va taka hi matikweni lama ya le handle va kota ku ka va dyondza na swilo swa ndhavuko wa hina na hina hi dyondza swilo leswi voho va swi endlaka. Swi ni tsakisa ngopfu.

Vavasati va hlangana na swiyimo swo tala loko swi fika ka vurhangeri na nkwetlembetano va chava ku vavasati va pfumelela swilo hi ndlela leyi yi anameke va chava ku vurhangeri byi khoma vavasati hikuva vavanuna hi voho varhangeri va miti.

Vutihlamuleri bya nkoka ka swirho swa ndyangu bya hambana, bava kumbe tatana wa muti ku va kusuka ku ri nhloko ya muti, mana i miri, i mulandzeli wa nhloko ya muti, se ku ta vana vana lava nga marhavi ya muti.

Loko no tikuma ni va ni nikiwe xirho xo hlawuleka eka mucato wa xirho xa ndyangu ni nga lava ku fambisa ntirho wa wa siku hi ku loyi a cataka i wa la ka ndyangu wa ka hina na n'wi tiva ku va MC kumbe ni va ndi fambisa ntirho wa mucato ni nga twa swi va swi ni olovele ngopfu hi ku ni ta va ni n'wi tiva loyi a cataka.

Swakudya leswi swi dyiwaka eka ndhavuko wa maTsonga ku na tihove, ku na xiendla hi vomu, ku na matomana ku nga mopane worms, ku na tinyawa, timanga, swifaki hi swo swi welaka ka ti-tradition ta hina na miroho yo hambanahambana na vuswa bya mavele vuswa bya mihungu.

Mavito lama e ndhavuko ya xintu ni tiva ra Masirheni, leri ni ri tivaka masirheni ni ma tiva ku hi le emasirheni hi laha ku nga na masirha ku ncwabiwaka vanhu kona. A va ri nyika n'wana vito leri hi ku va ri mhani wa n'wana loyi a rhandza ku ya tshama emasirheni. Va heta va n'wi vita va ku he Masirheni vuya kayo Masirheni hikuva a ku love mana wa yena, a rhandza ku tshama emasirheni loko a tsundzuka mana wa yena.

Munhu un'wana na un'wana ni nga n'wi nyika ntirho lowu nga n'wi fanela. Vakhegula va va va nga khoma mali leyi hi fanele hi yi tirhisa. Vakhalabya va lava xifuwo lexi hi faneleke hi xi dlaya. A vana va ta va ri karhi va tsemelela makhavichi, mazambana, swikwembana na tibetiruti. Vatswari va ta va ri karhi na ku tlilina jarata na vana, xikan'we na vahahani ku ta va ku ri ku swekiweni. Vamalume va ta tlhava a swifuwo leswi swi nga ta va swi kume hi vakhalabya.

leswi ni nga n'wi vutisaka swona i ku hi kwihi ku hambana loko a ku langutane na kona exikarhi ka vanhu loko a ha ri murhangeri. Naswona u swi lulamise njhani. Xivutiso xin'wana i ku u swi dyondze kwihi ku lulamisa timholovo hi ndlela yo rhula ni yo twisisana. Yin'wana i ku xana u nga byela yini munhu loyi a sungulaka ku rhangela leswaku a kota ku ringanisa miehleketo yo hambanahambana.

Ina a swa ha ri swa ha ri swa nkoka swinene ku va na mindhavuko ya khale, yo kurisa vana va ya eka vununa. Kambe swi fanele ku swi tekeriwa enhlokweni hi vuhlayiseki ku twisisa nkarhi lowu hi hanyaka eka wona, ni ku tshembaka eka tumbuluko wa eka ntumbuluko wa munhu. Leswi swi lavekaka hikwalaho ka swivangelo leswi. Ku nyikela hi ndhawu ya ku dyondza hi vutihlamuleri, mindhavuko leyi yi dyondzisaka vafana leswaku ku va wanuna a swi vuli ku va ni matimba ntsena, kambe ku va na ku va munhu wa vutihlamuleri a yi a hlayisaka ndyangu na muganga na vutomi.

Vurimi i bya nkoka ni ku tihanyela. Vanhu vo tala emugangeni va gandzela ku rima swo tala swo tihanyela, ku fana ni ku byala mavele, tinyawa, khavichi, maanyanisi na mati. Vurimi lebyi byi pfuna ku pfuna ndyangu hi swakudya, naswona swin'wana ni ni ku xavisa ku kuma mali leyitsongo. Ku tirhisa switirhisiwa swa ntolovelo, vurimi byi endliwa ngopfu hi switirhisiwa swa ntolovelo ku fana ni tihoko, timbyana ni swibokisana ku ku komba leswaku swa ha lava ku pfuniwa hi thekinoloji ya sweswi na na michini ya ntirho wa vurimi.

Nkoka lowukulu wa ku hlawula vavanuna ni vavasati emugangeni, i ku vavasati va na ku twisisa leswi vavanuna va vulaka swona. Vavanuna loko va ri wexe va na nkwetlembetana kumbe kulwa loko va tikuma va tirha va ri wexe.

A bibele yi na ntirho lowukulu ka vutomi bya vanhu la mugangeni wa hina. Yi na ntirho wa nkoka emugangeni wa ka hina, hikuva yi kongomisa ka vanhu hi tindlela to hlawuleka. Ku nga pfuna hi swihlanganiso swa ntiyiso, rirhandzu na vukorhokeri. Leswi swi dyondzisa vanhu leswaku va tshama va ri na xichavo, ku twisisa, ni ku humelerisa migingiriko ya vutomi. Leswi swi ku kombisa vuxaka bya vanhu, mitlangu na vukorhokeri. Vutomi lebyi fambisanaka na rirhandzu. Bibele yi dyondzisa ku tshembeka eka rirhandzu, ni ku hlayisa mihlangano leyi tirhaka hi vutihlamuleri.

Ku sola varhangeri va ndhavuko hi ku tsandzeka ku pfuneta ku lulamisa mhaka leyi va nga yi sungulangiki emitlangwini, ya vanhu vambirhi s swi a ku kambe ku va na xiphemu xa vutihlamuleri ku fana na ku xixima swiboho swa varhangeri naswona ku pfuna ku fikelela mbuyelo wo twisisa ku hambana na ku va na vutihlamuleri hikokwalaho a nhlamulo ya mina i ya ku xixima na ku engetela xitsundzuxo.

Leswi vanhu a va gangananisana swona vanhu va khale a va vula ku va va ku tsakela, ene va lava ku ku teka, hi leswi a va ganganisana swona, ene loko va ku va lava ku ku teka a va suka va ku teka hikanene u va nsati wa vona se va suka va hetelela va ya lovola.

Ina ndza pfumela swi koho swakudya leswi swi dyiwaka hi vanhu va ripfumelo rin'wana van'wani va nga dyeki xikombiso ku fana na nyama ya honci va koho lava va nga yi dyeki va nga na ku tshemba ku a honci yi nghene elwandle yi na swi na swidyoho loko va dya a nyama liya nguluve kumbe honci va suka va va teka swidyoho leswi swi nga na honci ku na van'wani va ku a nhlampfi a va dyi va tshemba ku loko va dya nhlampfi nhlampfi yi ta va vabyisa va va suka va ka xivongo kumbe ka muti kumbe ka rhavi ro karhi, a va dyi hikuva yi va va a va dyi hikuva yi va vabyisa va tshemba ku loko va dya fishi mhaka ku va tirhisa kumbe nhlampfi xivongo xa so va ta suka va va va vabya.

Ina ni tshama ni wu vona a nkhuvo wo vatekani lowu a ku tekana munhu wo huma exilungwini ku nga mulungu na munhu wo ntima wa Mutsonga leswi a va mbarisa swona i ku va le ka vanuna a va mbale a swimbalo swa vana va Xitsonga ku va na ku nyikana ka a ti-gift leswi ni ngo va nyikana hi ku va nyika va ka va nsati va mu nyika hikuva va mu tsakela va xavi leswi ngo mi kumba va xavi na michini yo hlantswa, mibedo va va amukela makoti wa vona a va mbale swa xintu swa muchongolo swa xibelana na tinjhovo na tinguvu ta kona .

A nkoka wa clan name ni vona ku ri ku munhu a va a suka a tiva laha a taka hi kona a tiva va kokwana wa yena va kokwa wa kokwana wa yena laha a velekiwaka kona a tiva na maxaka a tiva na maxaka hi ku ya hi clan name ya vona a tiva lomu swi sungulaka kona kumbe leswi nga sukela kona swi na nkoka ngopfu ku tiva clan name ya wena hi ku u ta tiva maxaka ya wena u tiva va kokwa wa kokwana wa wena.

Swakudya leswi swi fanekele swi va swi ri kona eka ntlangu lowu nga ta va wu ri kona wa ndhavuko i swo fana na tihove a nyama ya xiharhi ku nga va mbuti kumbe homu, a a byalwa bya xintu ku va ni miroho yo hambanahambana swiendla hi vomu na swigugu hi swona leswi swi ni tivaka swona swi fanekele swi nga va swi ri koho loko ku lulamisiwa a a swilo swa ntirho wa ndhavuko.

A byalwa lebyi ndzi byi tivaka bya xintu va byi vula ku i muqombhoti va sweka a mphungu kumbe a mukapu loko va sweka wu vupfa va chela mvuvelo ya koho loko va chela mvuvelo ya kona va swi hlanganisiwa va chela mati va swi tshika a siku ku swi vila loko swi vila va teka nsefo va swi sefa loko va swi sefava swi sefa ku ta sala mati lama kona a mvuvelo luwa na na na na na mvuvelo na leswi nga na mvuvelo va ta kota va swi susa hinkwaswo va nga swi nyika hambi timbuti kumbe tihomu ku tidya va teka a a a byalwa bya kona mati lama ya kona va ma tshika ma etlela siku se va kota ku phuza.

A tindhawu to ta hambana mara ndhawu leyi hi nga le ka yona swi koho swikolo leswi ringaneke ku vanhu va kota ku dyondza ti-primary na ti-high school ti kona eka ndhawu yin'wana na yin'wana ku vanhu lava va nga le ka yona va kota ku ya dyondza va nga tikumi va famba tindhawu to leha hi milenge ku va ya va ta kuma tidyondzo ta vona.

Xana ku amukela vaendzi hi swakudya hi nkarhi wa minkhuvo swi hambane njhani na malwandla ya siku na siku? Swi hambanile hi ku loko ku ri na minkhuvo loko munhu a fika emutini nkarhi wolowo i fane a nyikiwa swakudya loko munhu a yo ti tela la xikarhi ka siku na siku a nge fiki a amukeriwa hi swakudya nkarhi wolowo u ta fika a tshama nyana nkarhi nyana wutsongo se hi ku ya ka nkarhi a nyikiwa swakudya.

Lexi a ni ta xi vula loko ni vulavula na holobye a ni ta n'wi lerisa ku a mapatu ya hina kumbe tindlela ta yena ti onhakile leswi swi endlaka ku ni loko u lava emergency services ku nga ambulense yi fika hi ku hlwela loko u lava maphorisa ma fika hi ku hlwela hi ku ku hatlisa a ma nge swi koti tindlela ta hina ti celekile ti na swigolo swi endla swaku kumbe swi boha leswaku ti famba hi kantsongo ti nga tsutsumi loko ti fika eka tindhawu ta hina.

Vavanuna lexi va fanekele va xi ambala eka ndhavuko wa Vatsonga va fanele va ambala maburuku swikipa na mabaji kumbe mahembe na mabaji a ma fanelanga ku faka swiqoko etinhlokweni kumbe tikotoyi va fanele va mbala kahle tintangu va nga ehlisi maburuku ma ya hansi na majezi kumbe a mabaji.